Motswalle wa ka o ile a thaba haholo, a tantsha, a phaphatha batho ebile a nkopa re nke dinepe. Le ha ene ele kgahlanong le sehlopha sa ka. Ke ile ka mo tshehetsa hobane ke a rata ho bona thabo ya hae.

Hela moshanyana! Ho bapala game eo o ntso o tsamaya tseleng ho kotsi haholo. O ka thula koloi kapa wa wa. Ka kopo emisa o bapale ha o se o le mong o bolokehileng kapa o le hae. Bophelo ba hao bo bohlokwa.

Re di sireletsa ka ho di kwalla ka senotlolo kapa ka lebota le phahameng. Re beha mabone a hlabang bosiu le ho hira balebedi kapa ho kenya di-camera moo ho hlokahalang. Re sebetsa mmoho re le baahi ho hlokomela hore disebediswa ha di senyehe kapa ha di utsuwe.

Ke eletsa batjha hore ba se ke ba tela. Ho atleha papading ho hloka boitelo, ho ikwetlisa ka thata le ho mamela baeletsi. Ke qadile ke sa tsebe letho empa ka ho itlama, ka tshwanela ke ho ithuta ho sebetsa ka thata le hoba le boitshepo. Ho hlokahala mamello, boitshwaro bo botle le ho dumela ho ditoro tsa hao. Le se ke la tshaba ho kopa keletso le ho ithuta hoba ba bang.

Ke tseba dipapadi tsa boto tse kang chess le monopoly. Chess e sebediswa haholo matla a kelello ebile ena le tlhodisano ya matjhaba. Ha nkaba tlhodisanong ya matjhaba nka kgona hantle ho bapala le monopoly hobane kena le mamello, ke rata mano mme ke tseba ho bapala mekgwa ya mohanyetsi. Ke tla sebetsa ka thata ho itlhophisa ka kelello le ho ithuta dipapadi tseo ho feta.

Ke ile ka nyahama haholo hobane kene ke se ke le haufi le ho qeta game. Ke ile ka ikutlwa ke lahlehetswe ke nako le matla. Ka mora moo, ke ile ka leka ho fumana Wi-Fi kapa ka reka data e nyane ho leka ho tswela pele. Empa ke ithutile ho netefatsa hore data e lekaneng pele ke bapala.

Ke ile ka hlokomela hore batho ba bangata bane ba sa rekisetswa metsi a batang kapa di-snacks tse bonolo. Nka rekisa metsi, dikotwana tsa di-chips le di-ice pop. Ke nahana ke ka qala ka five hundred ho isa ho eight hundred ho reka thepa ya pele. Ke nahana kgwebo ena e ka etsa tjhelete hobane batho ba thabela ho ja le ho nwa ha ba shebella papadi haholo ha ho tjhesa.

Ke bona hore re ka kgothaletsa bana ho ikwetlisa ka hoba fa mehlodi e metle le sebaka se tshireletsehileng sa ho ithuta lapeng. Mme batswadi ba ka ba teng ha bana ba ithuta, ba ba kgothatsa, ba ba etsetsa ya ho ithuta le ho sebetsa haufi le matitjhere.

Ke rata ditebele hobane ke papadi e hlokang matla, mano le boitshepo. Ke bona ka moo bahlabani ba itukisetsang ka thata. Balaola maikutlo a bona le ho hlomphana ring-eng. E ruta mamello, tswelopele le ho sa tshabe ho tobana le phepetso. Ke papadi e matla ebile e monate ho e shebella.

Ha ke utlwa ka ntwa ena, ke ile ka tshoha hobane kene ke sa lebella hore tlhodisano e tla fetoha bohale. Ke ile ka botsa bana ba teng ho utulla hore e simollohile ka eng? Ho ile hwa bonahala hore e qadile ka ho nyedisana bakeng sa ditlhopa. Ke ile ka tsebisa batswadi le hlooho ya sekolo, ra bitsa kopano ho rarolla taba ena. Bana ba ile ba kena ntweng, ba ile ba fuwa kotlo le thuto ya boitshwaro ho qoba hore sena se boele se etsahale.

Ke nahana ho qala kgwebo ya thepa le ditshebeletso bakeng sa baeti ba tlatla World Cup, Afrika Borwa. Ke tla reka difaha tsa papadi, disutu tsa diqholotso, di le disebediswa tsa ho tshwara ditshebeletso. Hape nka fana ka ditshebeletso tsa maeto, dijo le dipaka tsa di-souvenir. Ke tla sebetsa mmoho le baahi le kgwebo tse ding ho fana ka phihlello e ntle bakeng sa baeti. Kgwebo ena e ka etsa tjhelete e ngata hobane palo ya batho e tla nyoloha haholo nakong ya papadi ena. Ke tla hlophisa le ho bapatsa digital-e le maemong a haufi le dibaka tsa papadi.